Kuye akhale ngokuthi ama-smartphone iwona athuthukisa noma akhuphula izinga lobugebengu obubungekho ngaphambilini, kokuthi afike ama-smartphone.

I-inthanethi isebenzisa iwona wonke umuntu okhubazekile nongakhubazekile, angiboni ukuthi bangaze bakhele ezabo iyindawo ezehlukile.

Umculo wamaskandi into odala ube intandokazi ugxile kakhulu emasikweni, uyasisiza ekutheni singaphumi ekutheni singobani sisukaphi, iwona ohlezi usivuselela usikhombisa singobani thina njengamaZulu.

Kungamele ngithi mengikhuluma, ngikhulume ngendlela ezozwakala kubo bonke ingakhethi iminyaka ukuthi lona mncane lona mdala, koda ikwazi ukwamukela wonke umuntu nabo bonke ubuhlanga.

Mhlampe bangazama ukuthi bathuthukise izinga lomculo ngokuthi bawufake emisakazweni, lapho abantu abaningi belalela khona ukuze babezwe la baculi babazi.

Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omuhle kakhulu empilweni yabantu nje. Iyenze impilo yabalula futhi yashesha sekuke manje isikhathi , isikhathi wenza izinto obungazenza esikhathini eside kodwa usheshe uzifinyeze kuwona.

Umculo engizokhuluma ngawo umculo wamaskandi kanye nomculo we-afropop, umculo kamaskandi uphezulu futhi uneziginci, masekuthi umculo we-afropop uphansi futhi awunawo umsindo kakhulu. Yonke imiculo mihle kodwa inokwehluka ukubhalwa kwayo kanye nokuqoshwa kwayo.

Ngicabanga ukuthi nomthelela omuhle kubaculi abadala, njengoba i-AI kungenzeka ikophisha umculo ewuzwayo ngaleso sikhathi, lokho kuzokwehlisa izinga lokuthenga komculo, lokho lokho kuzodala ukuthi bagcina besokola abanikazi bomculo.

Ifoni endala ithanda ukuhluka kancane kunama-smartphone kunezinto ongakwazi ukuzenza kuyona lendala kodwa okwazi ukuzenza kuma-smartphone, kunane ndlela okumele uqikelele ukuthi uphatha ngayo i-cellphone ukuze ingagcini ilahleka. Nokuthi kunobungozi ongase ubuthole kuyona i-cellphone ngaso sonke isikhathi kumele uqaphele.

Bengingenza ama-pamphlets, amaphephana azoba nencazelo ukuthi ukubhanga nge-inthanethi kusebenza kanjani nokuthi yini oyizuzayo wena njengomuntu ozobe ebhange nge-inthanethi, ubuhle bakho.

Okungenzeka ukuthi ubuthi wami ukhathazekile ngendaba yokunyuka kwe-airtime noma okunye ukuze ukwazi ukuxhumana nabanye, kunezindlela okumele enze ngazo, ungathenga okuzokulonda isikhathi eside. Kujwayele ukuba ngcono khona ekubizeni uma uzothenga kube noma owenyanga, ikhona engamuyalela khona lokho.

Engakusho nje nge-hip hop iyashesha kakhulu, imvamisa umculi usuke ekhuluma lokhu asuke ekuzwa ngaleso sikhathi, akufani ne-classical engasibe nomuzwa othile futhi ihamba kancane.

Ngicabanga ukuthi uma kusakazwa izingoma noma umculo umabonakude noma emsakazweni, kumele bazame ngayo yonke indlela ukuthi abadlali izingoma ezindala kuphela, koda bayazama nokuthi baveze abaculi abasha ukuze nabo bazakwale bathole nokusekwa.

Yonke into osuke ubhekene nayo kumele uthole umsusa wayo, ngingazama ukuthola umsusa nezindlela umuntu angalawula ngayo lokhu okwenzakalayo nokuxwayisa abantu bazi ngalokhu, nobuhle nobubi bakho.

Umculo wamanje ujwayele ukugxila kakhulu ezintweni ezenzakalayo njengamanje emiphakathini, nanokuthi abanye abaculi bayazama ukuthi ize becula kodwa bangasuki kakhulu emasikweni noma kwimvelapho yabo. Okusiza kakhulu ekutheni sonke sikwazi ukuthi sihlale emasikweni, sizazi ukuthi sangobani futhi siphumaphi.

Umculo ngokwehlukahlukana kwawo unendlela yomuntu ekumenza omenza azizwe ngawo njengomculo wokholo, omunye umuntu uyamsiza ekutheni mekukhona okungamphethe kahle kodwa azizwe esezizwa kangcono. Uyaduduzela noma uyalapha isikhathi kuyashiyashiyana ukuthi umuntu ngaleso sikhathi uzizwa enjani.

Ngasosonke isikhathi noma befaka okusha koda bayazama ukuthi bangaphumi emasikweni, bahlezi bekhumbuza abantu ngamasiko nemvelaphi yabo.

Ithekhinoloji iza nokuningi okusha esikhathini esizayo kuyoba namadivayisi angagcina ukwazi ukukhuluma engathi ukhuluma nomuntu, nokuthi akusize asize nabantu abadala abangasakwazi ukuzenzela okufana namarobhothi. Ngicabanga ukuthi yinto ekuzohamba kuhambe isikhathi ibe khona leyo.